Ewe, ngokuba imidlalo emininzi ifuna unxibelelwano phakathi kwamalungu eqela. Loo nto leyo iza mnceda uba afunde ukusebenzisana nabantu aphinde afunde ukumamela nokuthetha nabanye abantu. Loo nto leyo izawuphinda imncede ukuba abe ngumntu ozithembayo ngoba xa mhlambi ekora inqaku okanye bephumelela beliqela elo, naye azive amathemba enyuka.

Mhlobo wam, ndiyakuthemba ukuba usenokuphumelela xa usenza le nto yakho. Kodwa ke mna ndicebisa ukuba uye edyunivesithi uze ngexesha lakho elisecaleni, wenze le nto yakho ka-social media. Ngoba u-social media uzowuxhomekeka kakhulu ukuba abantu bafuna ntoni, nto leyo ezobangela ukuba ungabi naxesha loba wena ufuna ntoni, nolonwabo nolonwabo lakho luphele lusuka ekwamkelweni ngabantu. Kodwa xa uye eyunivesithi ulwazi ozolufumana khona uza lusebenzisa naphi apho ufuna khona.

Ndizobala ipesenti yakhe iyonke ukuba ithini. Ukuba umzekelo ipesenti yakhe ngamashumi amabini. Ukuba bekukhona imali ebendimnika yona rhoqo yokuba aphile ndiza ndiza kumnika ipesenti laa mali, yale ayifumana esikolweni. Kananjalo nefowuni ndiza mvumela uba ayisebenzise laa pesenti yexesha ayifumeneyo kuneli ebekade elisebenzisa yona. Ube ebekade eyisebenzisa iyure, uza kuyisebenzisa imizuzu engamashumi amabini ukuba ipesenti yakhe yonke ingamashumi amabini.

Ezemidlalo zibenza moyamnye abantu ngoba wonke ubani ufuna ukubona ilizwe lakhe liphumelela. Kungakhathaliseki noba kudlala bani, waphi, nini, xa kutheni, bafuna nje ubona ilizwe labo liwina.

Inegalelo lokuba kwamakhasi onxibelelelwano ude ubone nabanye abantu bephumelela besiya kwezinye iindawo ngenxa yemidlalo, nto leyo ikhuthazayo nabanye uba badlale bangatyi ziyobisi.

Iye iphucule indlela umntu acinga ngayo ibuye incede akhumbule ngcono. Iphinde kwayona inike inikeze umntu isakhono sokusombulula iingxaki.

Kuza mnceda ngoba xa edlala ibhola uzoba namathuba amaninzi ukuba adibane nabanye abantu xa beyodlala, into into ezoxela uba abantu abaziyo inani labantu abaziyo liyanda. Yaye kwaba bantu izinto abazithandayo zoba zifana, ngoko ke kuzawuba lula ukuqala incoko nokwakha ubuhlobo.